Mna bendingathanda ukuba kubonelelwe imidlalo efana nemidlalo yeqakamba, imidlalo efana ne-golf, imidlalo efana ne-swimming, nerabhi kunye nebhola.

Mna oyena mdlali ndingathi ndiyamthanda kakhulu inganguChristiano Ronaldo. Sizathu ebangela intoba ndithi ndiyamthanda, ungumntu apha okwaziyo ukutshintsha tshintsha nendlela adlala ngayo ngokweligi akuyo. Loo nto ibonakalisa intoba ungumntu okwamkelwayo ukukhula and zezinye zezizathu ezibangela intoba ndimthande ezo.

Oyena mdlali ndingathi ndiyamthanda inganguLebron James. Ndimthandela ukuskora amanqaku xa edlala kwaye ungumntu apha oluthandayo usapho lwakhe.

Amathuba emisebenzi aye avuleke xa kuza kuthuma xa xa kuza bakho itumente yehlabathi. Yimisebenzi efana nokwakha amabala ekuzawudlalwa kuwo, imisebenzi efana neendawo eziqeshisayo, iindawo zohlala, kwaye neendawo ezithengisa ukutya kuba kaloku kubakho abantu abaninzi abasuka kwamanye amazwe abafuna utya ukutya kwelo lizwe bakulo.

Ndinomhlobo obizwa ngoba nguOdwa, ngumntu apha okwaziyo upeyinta nozoba. Wazixelela ukuba ngenye imini uyawuzoba isihlangu sakhe imifanekiso emihle, yafika enye itshomi yakhe yacela intoba makamenzele into ebukufana nale yayenze kwiteki yakhe. Yaphela loo nto leyo eyijika iba lishishini labantu abazisa iiteki zabo ezingenamibala yena azizobe, azifakele imibala nemifanekiso.

Ilula loo nto leyo, abantwana abamameli. Xa bangamameli abantwana susa le nto iyingxaki. Mna ndingathatha imfonomfono le imenza alibale ukuhoya iincwadi zakhe ayifumani qho xa egqibobhala iimviwo zakhe.

Urhulumente makawakhe amabala khona ukuze nabo abantwana abafunda ezilalini bakwazi ufumana olu ncedo lufunyanwa ezidolophini lokuba babe neemfanelo okanye babe namaziko yemidlalo esemgangathweni khona ukuze nabo bazokwazi ukuwasebenzisa la mabala ukuziphucula. Makwakhiwe amabala khona ukuze kuzobakho nemithumba yemisebenzi yabantu abazokwazi ukufundisa abanye abantwana ufundisa imidlalo eyohlukeneyo.

Imicelimingeni yabantwana abahleli endlini ngenxa yee-videao games kukuba, abantwana baphela bengakwazi ukudlala nabanye abantwana, uphele umntu engabinayo laa nto kuthiwa zii-social skills. Loo nto ke ngoku imbethe xa sekufuneka intoba ahambe ayohlala nabanye abantwana okanye athethe nabanye abantwana.

Iintlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswano yibhola, yirabhi, yi-netball . Xa ndisithi yirabhi yibhola yombhoxo, then ibe nebhola yeqakamba nayo iyakhuthaza intsebenziswano.